Ke motho a ratang ho tsamaya haholo, mme ke be ke sebedise ditekesi haholo, hobane be ntse le di long distance boholo ba nako. Jwale ke hopola renkeng ke sa tsebe mo di, ditekese tsa moo ke, pleke e ke dulang ho yona di leng teng. Mme kila ka lo kopa molaodi hore a nthuse hore di ho ae? Mme ang laela hantle a imametse a sa, a sa sa mfelle pelo hore ha o feta mona, sheba bala ho tloha line-ng ya boraro. Mme otla fumana, o tla bona le hodimo moo hore ho ngotswe sebaka seo o batlang hore o ye ho sona. Jwale ke ile ka leboha haholo hore bona ba kgona hore ba re thuse. Ho sa kgathaletsehe kae kapa kae Afrika Borwa moo renke kile ka ba teng, ba kgona hore ba o thuse ntle le ho o fella pelo.

Baithuti ba bangata ba itsamaela ka maoto, mme ba tsamaya nako e telele mme sena ke nahana hore se ama le dithuto tsa bona. Hobane ho fumana hore ba fihla sekolong ba kgathetse mme sekolong ke mo tlamehile ba tsepamise maikutlo teng. Ba ithute bakeng sa bokamoso ba bona, jwalo o bo fumana hore ha ba kgone ho etsa sena hobane ba dula hole mme moo ba dulang tlamehile ba tsamae ka maoto, ho ya le ho kgutla. E se ka mmuso o ka kenella mona wa thusa, wa namola ho thusa baithuti bana, ba sa kgoneng hore ba ka kgona hore ba sebedise sepalangwang, ba patale ba lefe sepalangwang hore ba ye sekolong. E se ka mmuso o ka thusa ho ba kenella mona hobane sena se ama dithuto tsa bona, mme ha se phoso ya bona. Bona ba ipatlela thuto, empa feela e le ho hloka hoo, wa hore ba ka kgona hore ba sebedise sepalangwang ho ya sekolong.

Ee ke nnete, ke nnete maqheku a rona mmuso ho ka ba le ho hong ho ka o etsang, ka ho thusa maqheku a rona. Hore ha o ba, ha ho na le mo ba batlang ho ya teng ba iswe, ho ba ba bohlokwa haholo batho ba na. Mme ha ba sa kgona hore ba iketsetse kapa ba tsamaye nako e telele. Jwale mmuso ekare o ka batla sepalangwa se ba se hlwayang kapa dipalangwa tse ba ka di hlwayang hore ha nkgono mang mang a batla ho ya grant-eng kapa ka di-date tsa bona tsa di-grant. Ba ba late, ba ba ise, mme ba ba kgutlisetse malapeng ka nako tsa bona tsa ho ya di ngakeng ba ba late ba ba ise mme ba ba kgutlise malapeng. E se ka mmuso o ka kenella bakeng sa ho thusa maqheku a rona. Hobane nnete feela kore thuse ena ba e hloka, mme mmuso o ka kgona ho behella ka thoko tjhelete e ka kgonang hore e ba thuse, mabapi le dipalangwang.

Dumela ngwaneso, tekete ke ena. Mme tekete ena o tla kgona ho e fumana ka makgolo a mararo a diranta. Kapa moo o yang sebakeng se o tloya ho sona mona, bese ena e tlo tloha ka hora ya bohlano mantsibuya, karatjheng e le mo ho palangwelwang teng, akere wa e hopola? Mme ha e tloha moo e tla fihla Kapa hantle seteisheneng sa dibese ka hosane ka hora ya bosupa hoseng. Jwale o tlo tsamaya nako e telele haholo. Ne ke batla o tsebe dinako tsena hore o kgone ho hlophisa mabaka a hao hore o ka kgona hore na o reke mofuta ona wa tekete na. Ha o fihla ka hora ya bosupa hosane hoseng e ntse e o loketse kapa tjhe? Tekete ke ena ngwaneso ke three hundred ranta, makgolo a mararo a diranta.

Ha ke tsebe o ka nthusa? Ke na le bothata, ke ke, ke tlwaetse hore ke reke tekete ka makgolo a supileng, empa kajeno lena ke ya makala ha ke fihla mono ho thwe e nyolohile, mme e nyolohile ka bo kae? Ho thwe e se le makgolo a robong. Jwale nna ke tlwaetse hore ke ntse ke patala makgolo ana a supileng. Jwale ke ya makala hore ho tla jwang hore e fihle ho makgolo a robong. Ka nako e kgutshwanyane ha kana, ene nna ke tlwaetse hore ke e reke mona ke tsebe ke rekela nako ena e kana. Jwale ha ke tsebe e be o ka nthusa bo, hobane le pokotho ae a ke aa ke kgone hore nka patala tekete ya bokalo. Ke kopa o nthuse hle ntate.

Dumela mme tekete ke makgolo a mabedi a diranta mme se tlo etsahala ke sena, bese e tla fihla mona hosane hoseng ka hora ya botshelela, ho bolelang hore tlamehile o bole mona ka half past five hoseng. Eo shapele mono nako eo. Hobane ha e re six o'clock hora ya botshelela hoseng, bese ya tsamaya ha e eme. Jwale ho tla o thusa hore o fihle ka nako. Bese ena e tla tloha mona ka hora ya botshelela hosane hoseng mme e tla fihla Limpopo hosane, tsatsi le latelang. E tla fihla tsatsi le latelang ka hora ya bosupa hoseng. So ne ke re ke o fe dinako tsena hore o kgone hore o fihle ka nako, le hore o tlo tsamaya nako e kae.